Setso sa Braai se kopanya batho mo mafelong a diteropo ka go ba thusa go theola, go bua, go itumela le go arogana ka di . Mme se sethusa go aga dikamano.

Go ya ka setso same fa mosadi a tlhokafaletswe ke monna, o tshwanetse go ikilela sebaka sa ngwaga. O tshwanetse go itshoka le go ikhutsa e leng se sethusang mosadi go amogela kgatelelo. Gonna le nako yago tlotla le go fapafatsa boemo jwa gagwe, ka go bua le bao loreng ba mo seemong sa gagwe. Seno se botlhokwa go thusa mosadi go tlhopha go kgotsofala le go amogela tlotlo ya setso mo ditirong tsa gagwe.

Ee go santse go tlotliwa, le tlotlo ya dikgosi e sale teng. Go busa dikgosi go tlotliwa mo setshabeng, ka ntlha ya boikarabelo jwa tsone mo go tlhokomeleng, go tsweletsa le go sireletsa setso le ditshwanelo tsa batho.

Fashion-e eno ya se gompieno e thusa go rotloetsa go lekalekana ga banna le basadi, mme ga ke dumelane le seo. Banna le basadi ba na le boelwa ka bokgoni jo bo farologaneng mme bo bedi ba na le seabe se se botlhokwa, mme ba tshwanetse go boloka bokgoni jwa bone ba sa batle go batla tekatekano.

Ke neng ka i thuta Spanish, Arabic, Manderin Chinese, French, Sepedi le Sejeremane, gonne ke dipuo tse di ikemetseng ebile gwa tlhokega go itse go di bua gore ke kgone go bua le batho ba mafatshe a kwa ntle.

Ke rata moaparo o o nang le dikgaba. Dikgaba ke seaparo se se telele se setshwanang le sekao sa sekgoba. Basadi ba apara dikgaba tse di nang le mebala e metle, mme tse dingwe dina le merero e e kgethegileng kgotsa mebala e e dirilweng ka setso.

Braai ke tsela ya go apeya dijo ka letsogo le letshadi kgotsa mollo o o rotloetsang. Mokgwa o o tlwaelegileng ke go tshasa nama jaaka kolobe, kgomo, kgogo kgotsa nku. Nama e o e tsenya mo letshading mme go dirisiwa mekgwa e e farologaneng go netefatsa gore e apewa sentle. Gantsi go dirisiwa mollo o o rotloetsang kgotsa dikgole, mme o ka e emela nako eseng kae, o nne o ntse o e fetola go fitlhelela e budule.

Nka batla go itse gore a ona le ditlhaloso tsa botlhale le tshiamo gore ke kgone go itse gore otlile go tlhokomela lelapa. Nka rata gape go itse gore a ona le maitshwarelo le botlhale mo go tlhokomeleng boitekanelo jwa ngwana wame. Go itse gore otlile go tsaya maikarabelo otlhe le go motlamela ka sengwe le sengwe.

Ee gona le ba segosi. Fa o batla go segelwa setsha o tshwanetse goya kwa kgosing. Ditlhokego tse di tlwaelegileng di akaretsa go nna le kitso ka lefelo go itse maikutlo a ba segosi le go aga dikamano le batho ba ba nang lekitso e e tseneletseng ya setso. Gape gonna le maitemogelo a a dirang gore o ikutlwe o tshwanelwa ke setsha, go tla go thusa mo goboneng lefelo. O tshwanetse gape gotla ka di tokomane tse di itshupang gore o batla setsha.

Mabaka a ikonomi le diphetogo tsa loago, di amile tsela e basadi ba aparang ka yone ka go fetola meaparo ya bone go ikaegile ka maemo a nako. Ka nako ya dintwa basadi bane ba itshidila ka borokgo le diaparo tse di siametseng tiro. Fa di phetogo tsa loago jaaka mokgatlho wa basadi le bosetšhaba di ne tsa tlhotlheletsa fashion-e, e e bontshang matla le kgololosego. Seemo sa ikonomi le phitlhelelo ya mefuta e mentsi ya diaparo, di ne tsa oketsa tekatekano mo diphetong tsa basadi.